UMzantsi Afrika akanabo ngokwaneleyo oomatshini bokujika uboya begusha ngoba kusekho abantu bangaphandle abazayo eMzantsi Afrika bazothengisa iimpahla ezenziwe ngoboya begusha.

Zinokusetyenziswa ukuxhasa abalimi abasakhulayo. Okokuqala, ukufikelela kwezixhobo nezixhobo zokuvelisa. Umzekelo, ukuxhaswa ngemali. Okwesibini, uqeqesho kunye nolwazi lwezolimo. Umzekelo, ukufundisa abalimi ngezona ndlela ziphambili zokulima ezifana nokulima okusingqongileyo. Okwesithathu, ukusebenzisana phakathi kwabalimi ukuze bakwazi ukusebenzisana ekuthengeni izixhobo.

Xa ndibona umthi wamaqunube into efika kuqala engqondweni yam kukuba mandiwakhe ukuze ndiwave ukuba anjani.

Ewe, ndingamqesha umntu osemtsha ophumeleleyo kwezolimo eyunivesithi kuba sele enolwazi oluninzi ngefama, kwaye ingenza loo nto ifama yam ichume ngakumbi.

Iingxaki ezinokuvela xa ufuye iihagu, izifo zehagu, ukutya okuvuthulekileyo nokungqongopheleyo, ukungonelanga kwezixhobo neendawo zokugcina, ixabiso lethengiso elingazinzanga.

Ukulima amaqunube kunokuba lishishini elinengeniso, ngakumbi ukuba kwenziwa ngendlela echanileyo. Okokuqala, imarike enkulu nezinto ezahlukeneyo zokuzisebenzisa. Umzekelo, kukho imfuno ephezulu kwiimarike zasekhaya nakwamanye amazwe. Okwesibini, inzuzo ephezulu xa kulinywa kakuhle. Okwesithathu akudingi umhlaba omkhulu kakhulu.

Le meko inzima kuba ibonisa umlo phakathi kwenkqubelaphambili yeteknoloji kunye nokuphila kwabantu. Nantsi indlela endibona ngayo le ngxaki. Okokuqala, ukuqeqesha abasebenzi ukuze basebenzise oomatshini endaweni yokuba baphelelwe ngumsebenzi. Okwesibini, ukwakha amanye amathuba emisebenzi. Okwesithathu, ukudala izicwangciso zokuxhasa abo baphelelwe yimisebenzi yabo.

Ubuchwepeshe obunjalo kunokuba yinguqu enkulu kwezolimo buze nezibonelelo ezininzi kubalimi nakwimveliso yokutya. Iindlela eziphambili obu buchwepheshe bunokuncenda ngazo kukuphucula imveliso kunye nokunciphisa inkunkuma, ukunciphisa ukusetyenziswa kwamandla nemithombo yendalo, ukunciphisa ukusetyenziswa kweekhemikhali ezinobungozi. Ukwenza ukulima kube lula kwaye kube nenzuzo ngakumbi kunye nokuphucula ukhuseleko lokutya nokutya okuziinkozo eziphilileyo.

Ukulima isipinatshi kunokuba lula okanye kube nzima, kuxhomekeke kwizinto ezininzi. Into eyenze kube lula ukulima isipinatshi, isipinatshi sikhula ngokukhawuleza, siyamelana nemozulu epholileyo, asidingi mhlaba omkhulu okanye unzima ukulima, sinokuvunwa amaxesha amaninzi. Izinto ezenza kube nzima ukulima isipinatshi, asiyithandi imozulu eshushu kakhulu, sifuna amanzi afanelekileyo, sihlaselwa ziintsholongwane nezinambuzane. Umhlaba kufuneka utyebile ngokufanelekileyo.

Ukuthintela ukusasazeka kwebhula legusha kumhlambi umfuyi kufuneka athathe amanyathelo alandelayo. Ukuqaphela nokuhlola umhlaba rhoqo, ukucoca nokuhlambulula indawo yokuhlala kweegusha, ukusebenzisa amayeza okubulala amalongolwane, ukunyanga iigusha ezosulelekileyo kwakunye nokuthintela abasulelekileyo ukuba bangasindi kweminye imihlambi.

nokwabiwa ngokutsha komhlaba eMzantsi Afrika kunokuchaphazela imveliso yokutya kunye nokulima ngeendlela ezininzi ezilungileyo. Iindlela ezibalulekileyo zokuchaphazeleka, ukunyuka okanye ukwehla kwemveliso yokutya, ukuncipha kotyalomali kwezolimo, ukutshintsha kweendlela zolima, impembelelo kuqoqosho lweendawo zasemaphandleni, ukhuseleko lokutya. Ngokubanzi ukwabiwa ngokutsha komhlaba lunokusebenza kakuhle uba luhamba kunye nenkxasomali.

Ukulungiswa komhlaba ukuze ukwazi ukuvelisa iziqhamo ezihle kubalulekile ekufumaneni isivuno esiphakamileyo nesikumgangatho ophezulu. Umzekelo wezinto ezibalulekileyo ezenziwayo, ukuhlola umgangatho womhlaba, ukulungisa ulwakhiwo lomhlaba, ukuphucula amanzi nokunkcenkceshela, ukubulala ukhula nezifo zomhlaba, ukulima ngendlela efanelekileyo. Xa zonke ezi zinto zenziwe kakuhle, umhlaba uyakuba nesondlo esaneleyo, ufumane amanzi ngendlela efanelekileyo, kwaye ukwazi ukuvelisa iziqhamo ezikumgangatho ophezulu.

Ukuxhela inkukhu kuyinkqubo efuna ubuchule kunye nentlonipho kwizilwanyana. Kuba inkwenkwe yam iselula, ndingayifundisa ngenyameko kwaye ndiqinisekise ukuba iyayiqonda indlela yokwenza oku ngendlela elungileyo. Imiyalelo ukulungiselela inkqubo ngokuba alungise isixhobo esibukhali esicocekileyo ukuxhela inkukhu ngokuba enze usiko olukhawulezileyo entanyeni yenkukhu. Ukuyilungisa emva koxhela ngokuba ayivule isisu, kwakunye nokucoca inkukhu.

Ukulima umbona eMzantsi Afrika kuxhomekeke kwizinto ezithile ezinjengemozulu, uhlobo lomhlaba, amanzi, nezixhobo zokulima. Ukuba ndifuna ukuzilimela umbona apho ndihlala khona, ndiza kufuna umhlaba ofanelekileyo, imozulu efanelekileyo, amanzi aneleyo okanye inkqubo yonkcenkceshelo, ukhetho lwembewu, ukulungisa umhlaba kunye nokulima, ukhuseleko kwizitshabalalisi nezifo, isivuno kunye nokugcinwa. Ngale ndlela ndingakwazi ukuzilimela umbona.